Ke tla mo eletsa hore a lefele dikoloto ka nako. A se ke a feta moedi wa karete ya hae ya mokoloto le ho kgoba, ho kopa dikoloto kgafetsa. Ho beha record-e ntle ya tefo ya hae e tla phahamisa credit score ya hae le ho mo nolofaletsa ho fumana dikoloto nakong e tlang.

Credit card-e ke karete eo oe sebedisang ha duela .

Dumela. Ke hlokometse hore ho nkuwe makgolo a mane account-ong ya ka bakeng sa insurance. Empa ke ne ke lebelletse fela makgolo a mararo. Ke kopa hore le hlalose ka nepo hore na hobaneng tjhelete e fetang e nkuwe? Mme le nthuse ho rarolla bothata bona.

Mekgwa ya ho kenya kopo ya thuso ya UIF e kenyelletsa ho etsa kopo internet-eng, website-eng ya UIF ho kenya kopo ka puso kapa ka ho etela haufi le ofisi ya UIF. Ke kgothaletsa ho etsa kopo internet-eng hobaneng ke potlakile ho bolokeha ebile ho o thusa ho latela boemo ba kopo ya hao ka nako.

Savings account-e ke account-e eo oe kenyang le ho ntsha tjhelete ka nako e feng kapa e feng e nang le tjhelete e fokolang ya tswala. Fixed account ke tjhelete eo oe bolokang ka nako. E entseng ka tshebetso ya tjhelete e phahameng empa o keke wa e ntsha pele nako e fihla ntle le ditefelo.

Retirement annuity ke loan-o oe kenyang tjhelete ho lona ka mehla ho ipolokela tjhelete bakeng sa bophelo ka mora ho tlohela mosebetsi. Melemo ya lona e kenyelletsa ho fumana tjhelete ka mora ho retire. Ditaolelo tsa lekgetho le ditshireletso ya bokamoso.

O ka iketsa ka eketsa .

Dipolokeho tsena tsa kgafetswang ke matsete a tlwaelehileng a fana ka moputso o fokolang. Empa a bolokehile jwalo ka savings account le fixed deposit. Matsete ana a sebetsa ka ho boloka tjhelete ya hao ka nako e itseng a eketsa moputso wa tjhelete e bolokehileng ka di-percentage tse itseng.